Sisembatho sesikhumba osimbathako emzimbeni.

Iphotho yivunulo embathwa bafazi abatjhadileko.

Iphephethu yisevunulo sabentazana abathombileko.

Ibhetjha livunulo elimbathwa msegwabo.

Isithimba yivunulo yabomma begodu nabafazi bayasimbatha nabentazana nabaqeda ukuthomba bayasimbatha.

Itjorholo yivunulo yabomma abendileko.

Iporiyana imbathwa bobaba nabaya emnyanyeni begodu nakuyihlangano yamaNdebele nakho bayayembatha, iporiyana sikhumba osihagako esifubena usihaga entameni silengelele la esifubeni.

Amapatlagwana manyathelo mancapsi ongawabatha uwarhorhe ekhaya.

Ibhengela efana njengewatjhi kodwana akusiyo iwatjhi yona iyibhengela yokuhlobisa.

Amanambasikhambe mateki ambathwa bomma namkha bentazana nababuyokuthomba nababomma bawambatha nabaya emnyanyeni begodu bayakghona nokuwahlobisa amanambasikhambe amateksana.

Amacici mhlobiso ombathwa endlebeni bukhazikhazi ebumbathwa endlebeni ebulengiswako ngevunulo yamaNdebele namkhana ngomnyanya emaNdebeleni namkhana nawuya emolweni.

kanye nabobaba ikhona yabo ibherede abayimbathako begodu ibherede embathiwa ehloko iyafana nesigqoko namkha isikotayiki.

Idzila ukghona ukuyimbatha emkhonweni begodu uyakghona ikhona idzilamnwana oyembatha emunweni begodu ikhona idzila yentanyeni. Iindzilezi zihlukahlukene ngeendlela ezinengi khulu begodu nawumbethe idzila nawuya emnyanyeni wamaNdebele uvunule ngevunulo elihle khulu.

Amatshega kanengi livunulo elimbathwa maPedi namkha abaSuthu.

Iyerhana limbathwa bomma nabaya emnyanyeni balimbatha ehloko kumsamkhadlana.

Ingejana yivunulo elimbathwa madoda nakaya emnyanyeni isasikhumbana bayibeka la entanyeni ifana nebhetjha iyigejana.

Isigqoko osithwala ehloko nakutjhisako namkha nawuya ezindaweni ingwani ngokuhlukahlukeneko ingwani iyingwani yelanga iyingwani yamakhaza isikotayiki leso, kunengwani ikepisi, kunengwani ibherede, kunengwani idopsi zihlukahlukene khulu.

Ikghororo imbathwa bentazana nabayokuthomba nabathombileko nabathombisileko bayimbatha boke isikhumba esinzima nofana iyiplastiki.

Umlingakobe umbathwa bomma nabawiseleko mncamo omude ofika phasi mlingakobe loyo.

Imbathwa bomma nofana bobaba ebhoda idini iyinyoka inemibala emibili.

Inyoka imbathwa ngumma nobaba ingoma nayiweleko.

Incagu limbathwa bentazana abayokuthombisa nakuyokuthonjwa.

Isititirimba simbathwa masokana nababuyokuwela basegwabo isititirimba sesiyafana nelangaphasi elincani ibhrugwana langaphasi elincani.

Akuvumelakanga nakancani akukavumeleki awa, akukavumeleki ngombana isithimba ngesabomama akusiso samadoda.

Isiqobotjhelo ngilokhu isiqobotjhelo sisanalijana nangabe ufuna ukuqobotjhela into ufuna ukuwaga sa into namkha ithawula namkha itjali yamaNdebele nawufuna ukuyaga inguhagana ohlabako.

Itjholo mbalo ohlukahlukanisiweko ngokombala nombala.

Icuba kulapho kunequba elikhulu khona kuneenzibi nofana imithi kusisembatho esinequba samaNdebele.

Irasu ngile embathwa bomma nabaya eminyanyeni ebayimbatha bayifaka emkhonweni iyatjhayina iyaqwebezela.

Irhabi ngilela lokha abomma namkha abentazana bagcoka nakuyiqude.

Isikotjhi kulokha nawumbethe isembatho nabathi umbethe isembatho se-scotch. Sinamalayini ayehlako nalana angehliko. Sima-block block, isikotjhi ma-block block. Malayini amanengi ahlukahlukeneko.

Umdzegana yingubo embathwa bomma abakhulu. Umdzegana yingubo leya ebovu ngokombala, inamalayini, inama-scotch wamalayini anzima.

Umnayilana litjhila eliqine khulu. Litjhila ongalembatha uminyaka eminengi khulu lingakamotjheki, mnayilana loyo.

Umgari kusembatho sesikhumba esimbathwa bobaba lokha nabaya emnyanyeni.

Umadalanyana yikepisisana efana nebherede embathwa bobaba, lokha nabaya emnyanyeni namkha nabaya emsebenzini. Umadalanyana kuyingwani.

Umbalo ngokombala uhlaza nokutjheli, ukutjheli okusasarulani, nokubovu. Umbalo uyingubo embathwa lokha masokana nakagodukako nakabuya ngengomeni namkha imbathwa bentazana lokha nabayokuthombisa, ngoMgqibelo nababuya emlanjeni.

Unokhethwabo kusikipa, kusembatho esisefelako lokha masele uzwa ukutjhisa. Unomkhethwabo isipahla esikhethiweko kunazozoke isembatho.

Umtshurhwana kuyingutjana encazana, nangiyihlathululako ngingathi kuyidzilamnwana, kumtjhado wamaNdebele. Kuyi-ring yamaNdebele. Kulokha nasele uthethe, uthethe umfazi. Umfazi kumele ahlale ambethe umtshurhwana, namkha umtshurhwana umbathwa lokha abantazana nabazileko bazokuthombisa. Kuyingubana, kuyitjadlana, kuyingutjana namkha kuyitjadlana encazana.

Isihlohlo kulibhayi elingubo. Kuyingubo mara akusiyingubo ekulu begodu akusibhayi elikulu, kuyingubo ererhe encazana kuhle.

Umncwazi umncwazi yisigcoko namkha ingwani oyimbatha ehloko.

Umkhala, umkhala kumncamo ombathwa bomma lokha nabaya emnyanyeni namkha nabawelisileko namkha nabathombisileko. Begodu nalokha isokana naliqeda ukugoduka libuya engomeni liyawumbatha umkhala, ngikhuluma ngesokana, ngikhuluma ngesokana wesilisa nesokana lomntazana i-fourteen.

Unomahlonjana kumncamo nawo kodwana kumncamo ohlukahlukeneko, ngokombala uhlaza nokupinki.